Ke ne ke tshogile fa ne ke, fa ne ke pagama sefofane. Ke ne ke ya kwa Cape Town, ke ne ke etela losika lwa me. Ke ne ke tshogile tota gore ke tla tloga ke wa, kgotsa ke tla tloga ke tlhagelwa ke kotsi.

O tshwanetse go ya kwa boemelafofane mo nageng ya rona, gore a kgone go namela sefofane se se yang kwa Nigeria. O tshwanetse go ntsha lekwalo, itshupo le visa, le go tlhabela bolwetsi jwa malaria.

Fa motsesetoropong, fa motseng o ke nnang mo go one, go na le dibese. Dibese o kgona go namela ka madi a a kwa tlase go ya kwa o batlang go ya teng. Go na le dibese tse di tsamayang sentle, go na le dibese tse di sa tsamayeng sentle, mme o tshwanetse go tlhopa gore o tsamaya ka bese efe. Bese ke e ratela gore e saver madi.

Fa ke dulang, go fa ke dulang teng, go na le dibese tse di dumelang karata ya pampiri le go dumela karata e e botlhale. Batho ba ba dirisang karata e e botlhale ke ba ba yang kwa dikolong kgotsa kwa meberekong. Rona ba re sa yeng kwa meberekong le dikolong, re kgona go dirisa karata ya pampiri.

Gantsi, badiri ba dibese fa ba seteraikile, e be e le ka ntlha ya madi, gore ga ba patelelwa madi a a siameng. Jaanong, batho ba yang kwa ditiro le ba ba yang kwa dikolong ba amega, ka gonne ga ba kgone go fitlhelela kgotsa ba tshwanetse go namela ditekisi gore ba kgone go fitlha kwa tirong kgotsa kwa sekolong.

Bese nngwe le nngwe e tsamaya ka nako e e rileng, ka gonne di ya kwa mafelong a a farologaneng. Fa bese e nkeme ka dinao, ke tshwanetse gore ke tsoge mo mosong gore ke e fitlhelele, kgotsa fa e sa nkeme ka dinao, ke sa e fitlhelele, ke tshwanetse go emela e nngwe.

Ga ke ise ke siuoa ke bese, ka gonne ke tsoga ka makuku gore ke kgone go e fitlhelela. Ke tlhola ke utlwa ka bangwe ba re, fa bese e ba siiloe ka makuku, ba tshwanetse go emela e e latelang.

Dulang teng, go kile ga nna le ditshupetso tsa dibese ka gonne ba ne ba batla gore dibese di fetolwe gore di seke di a ama batho kgotsa di seke di a ba gobatsa thata. Bapagami ba ne ba amega ka gonne ba ne ba sa kgone go fitlhelela kwa meberekong, dikolong kgotsa kwa mabenkeleng.

Gore dibese di se ka di a tsamaya mo ditseleng tsa metse tsotlhe, ke gore ditsela tsa teng ke di grondpad. Jaanong bese e ka se kgone go tsamaya mo tseleng e e jalo ka gonne e tlile go senyega.

E nkama ka gore ga se dibese tsotlhe tse ke ka tseo ka kgonang go di patela ka madi a a kwa tlase, ka gonne go na le dibese tse o tshwanetseng o di patele ka madi a a kwa godimo fa e thoma e nna .

Ke tlhopa sekale sa botlhano, ka gonne ga se dibese tsotlhe tse di tla kgonang go go fitlhisa kwa o yang teng. O siame, re lebogela fela fa re kgona go fitlha ko reyang teng. Ddibese tse dingwe ke di baya fa sekgaleng sa nine, ka gonne di phepa ebile o kgona go tsena kwa o yang teng o le phepa.

Ke utlwa botlhoko ka gonne ke dirisa bese go ya kwa tirong. Fa ke sena madi a go namela tekisi, fa batho ba sa kgone go namela bese, ke gore ba na le dipalangwa tsa bone.